Kaloku xa utyala umbona umbona uyawutyala uqale ulungise igadi, ususe ukhula ucoce emva koko ufake ke ngoku itrektara, itrektara ingene egadini igrumbe yenze imifolo uyawuthi ke ngoku kuloo mifolo ufake noba ngumgquba kwakunye nefethilayiza ukulungisa umhlaba. Abanye ke baye bathathe elaa thuba bakhe bayipete igadi bafake igaba bakwazi ke into yokuba ngaba baqhekeze baqhufuze la magade emva koko ulandelisa ke ngoku ukutyala isityalo sakho sombona ugqume uyipete. Eyona inzima kum kukuyityala kuba ukuyivuna uyayothula nje emthini.

Eli nyathelo lokutyala ujongilanga linyathelo eliphucukileyo eli nanjengokuba ngaba ujongilanga xa umtyala uyakwazi ukumtyala nethanga and uyakufumaniseka intokuba ngaba xa utyala ujongilanga laa ndlela yokulima ayisokolisi ingakumbi xa utyala izityalo zorhwebo. Ujongilanga ke sisityalo ekufumaniseka intokuba ngaba siyanceda siza nemveliso ethe vetshe ukodlula ezinye izityalo kunjalo nje umntu onawuthi atyale ujongilanga uyawuvuna kakhulu.

Ngokubona kwam abantu bakuthi banawo umdla wokutyala igadi baxhase aba bangathathi ntweni. Qha ke ndiye ndiqaphela into yokuba ngaba oonqevu bathatha eli thuba baye babe kwezigadi ufumaniseke ukuba ngaba ezi nto zityalwayo azifikeleli kwabo bangathathi ntweni. Uye uphinde ubone ke ngoku kubekho naba bangosongizandla, oocambalala bavele bathule bangancedisi kodwa ithuba libe likhona for ukuncedisa kodwa ekugqibeleni umntu abe nento ayijongayo kwalapha kuyo yonke le nto yenziwayo. Kunjalo nje iinzame zikhona zona kodwa kunabantu abaye bafune izinto ezisimahla.

Awona mazwe athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika ngamazwe aseEurope kwakunye naseMelika. Amazwe aseEurope athenga iziqhamo zefruti neveji aseEurope nawo ngokunjalo ingakumbi ke aseEurope athenga kunye nese-grape enza ngayo iwayini. Manintsi amazwe ke athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi kakhulu ngakumbi e-Europe naseMelika ngawo ke amazwe athenga isivuno seziqhamo salapha eMzantsi.

Kaloku isivuno sinefuthe elikhulu kwezolimo ngoba kaloku uye ufumaniseke intoba ngaba apha eNingizimu Afrika sinentswela ngqesho enintsi kunjalo nje izivuno ke ngoku ziye zincede ukwenza iinto ezifana nee-seasonal jobs ziyanceda ke nakwiinto ekuthiwa yi-food security ukuqinisekisa intokuba ngaba abantu banaso isixhasa somzimba yentliziyo nomphefumlo kunjalo nje nefutho elinintsi kwiinto zolimo.

Isityalo mna endingaba nomdla wokusityala ngumbona, umbona nangona usebenzisa xa utyala xa sowugqibile uwutyala umbona uwutyalile uyawugada nje qha kwakunye nethanga zizo iinto endiqonda uba ngaba ndiyazithanda. Umbona ke ndiwuthandela intoba ngaba uyakwazi uwuguqula ube zinto ezinintsi ngelinye ilixa uyakwazi umbona uwuthatha ube ngumilimili, uyakwazi umbona uwuthathe ube ngumbona loo uzawutya, ukanti ke uyakwazi uwuthatha uwunike nezilwanyana ezifana neenkukhu ziwutye umbona. Enkosi.

Umbona ndingathetha ngawo mna. Umbona ndinganawo umdla wokuwutyala kuba kaloku inkqubo yombona ilula, xa sewuwutyalile umbona uvele kudingeke intoba ngaba uwuhlakulele ukwenzela intoba ngaba ukhule kakuhle, kodwa ke xa sewuhlakulele uwugqibile. Uyawuhlakulela nje emveni koko uyazikhulela ayikho into uyawuze uphinde uyenze. Kufana namazambane, amazambane uyawalima wahlakulele uyazi uba ngaba ugqibile ke ngoku ayikho enye into uyawuze uphinde uyenze.

Indingo yemveliso yomoba iyadingeka kuba kaloku umoba usebenza kwiinto ezinintsi, usebenza kwiinto ezinintsi ezityiwayo nakwiinto ezinintsi ezithengiswayo ezingezinye ke for ukwenza ezinye iinto ezityiwayo. Uyasetyenziswa kakhulu umoba loo, kunjalo nje izawuhlala ikhona imveliso for .

Ujongilanga uyanceda kakhulu kuba kaloku ungenza i-fish oil ngawo for ukupheka, uyanceda kakhulu kuba kaloku ungenza nezinye ioyile owunokwazi intoba ngaba uzithengise kakhulu kujongilanga unceda kakhulu. Ingenelo ke inintsi kuye kodwa ke kufuneka umsebenzile kakhulu xa kanti ufuna .

Imeko yomhlaba okutyalwa kuwo iba nefuthe elihle xa inesivuno esirayithi, imeko yomhlaba ekutyalwa kuwo iyafuna ukuphathwa kakuhle ufumaniseke intoba ngaba uyayilungiselela uyiqoqhoshe ihlale icocekile kungangeni nantoni na, ungasebenzisi nantoni na for ukugalela ukukhulisa imbewu ziquka nje iinto ezifana nobufethilayiza. Ewe, kodwa ke inefuthe elikhulu.

Umhlaba uyaqoqoshwa uyaklinwa kuqala kusuke iinto ezimdaka emva koko uyawunkcenkceshela, uwunkcenkceshele ukuba ube manzi ufake umgquba okanye la nto kuthiwa yifethelayiza ukwenzela uba ube nokutyeba. Abanye ke into abayenzayo baye bahlale ngamandla apha ekunkcenkcesheleni mane befaka nefethelayiza ukwenzela intoba ngaba uzawuhlala utyebile, ufumile umhlaba.